Ngokwazi kwam nangolwazi lwam zimbini qha kuphela iindlela zokufaka imali kwiakhawunti yebhanki yomntu, ngokuyidiphozitha kumatshini wangaphandle wasebhenki, i-ATM. Okanye kukusebenzisa i-electronic funds transfer ngokufaka imali kwiakhawunti yomntu ususa imali kwiakhawunti yakho, uyithumele kwiakhawunti yaloo mntu.

Kubalulekile ukuphatha umxhasi ngendlela efanele emva kokwandulelwa ngumntu amthandayo, into ebalulekileyo yinto yokuba ukwazi ukuvelana naye kwaye wenze into wawuthi uzawuyenza ngelaa xesha wayethatha ipolisi leyo anayo nawe. Ukwazi ukwenza izinto ngokungxamiseka azifumane iinkonzo okufanele into okokuba uyazifumana ngexesha ukuze akwazi into okokuba aqhubeke avalelise umntu amthandayo ngendlela ephezulu kwaye enesidima enesithunzi esifanele.

Amaxabiso omasingcwabisane aphezulu kakhulu ingakumbi xa kufika kubantu abangathathi ntweni yiyo loo nto ke apha ezilalini ufike abantu bezenzela oomasingcwabisane babo abancedisayo ke ekungcwabeni abantu noba bengafikeleli ncam kuzo zonke iinkonzo zokungcwaba umntu. Kodwa apha kweyethu indawo abantu abazizityebi baye bafake isandla bancedise kakhulu ekubeni umntu angcwatywe xa bengathathi ntweni, ke ukuncedisana nabo urhulumente naye angasuke ancedisane nabahlali kubonelelwe aba bantu kube neenkonzo ezikhona ezibabonelelayo.

Le mali yakwaNSFAS ejongene nabafundi iye ingafiki ngexesha ke nyhani loo nto eyenza into okokuba abafundi bagqibe bezibona bedinga futhi bebhadula bengazi uba batshone phi na. Kunyanzeleke ke ngoku uba abazali babantwana bagijimele koomatshonisa beyofuna imali yokunceda abantwana babo, ithi ifika ke ngoku imali kaNSFAS kube kunyanzeleka into okokuba kubhatalwe imali yoomatshonisa futhi naloo mali iphinde inikwe abafundi. Loo nto ke ngoku yenza imeko embi kakhulu ngoba ithi ifika ibe ineendlela ezininzi apho kumele isebenze khona.

I-retirement annuities ewe zikhona kwaye zinintsi ke kufanele into okokuba umakazi wam xa ke khetha i-retirement annuity ajonge into okokuba yeyiphi ezawumnika i-percentage kwii-returns zakhe eziphezulu. Ngoba ezi retirement annuities njengoba zikhutshwa zii-insurance companies ezininzi azifani kwaye kufanele yena ajonge into okuba apho esebenza khona yeyiphi esetyenziswayo kuloo ndawo asebenza kuyo. Okanye azijongele eyakhe esecaleni ezamfumanela ungeniso oluphezulu.

Njengoba uzovula le akhawunti tata yokonga imali apha ebhenki ndicela ukuchazela into okokuba xa ngaba le mali uyayikhupha emva kwexesha elibekiweyo yibhenki nawe, into eza kwenzeka uzawufumana into okuba uzawuphulukana nenzalo othe wayonga kule akhawunti futhi uphulukane nengxenye yale mali yakho oyifakile apha ebhenki. Uba uyikhuphile le mali ngaphambi kwexesha ewe uvumelekile uba uyikhuphe imali xa uyidinga mhlawumbe xa uswelekelwe okanye ungenamali kodwa awusezi uyifumana laa mali ibibekiwe uba uzawuyifumana xa sele ifikile ixesha lokuba uyifumane.